Dithoro tse di botlhokwa thata, tse di botlhokwa thata ke mmidi, reise le korong ka gonne ke tsone dijo tse batho ba dijang thata mo lefatsheng. Dithoro tse di botlhokwa ka mabaka a di naya maatla a mantsi, di na le di-carbohydrates tse di nang le maatla a mantsi, ke dijo tsa motheo. Batho ba le bantsi mo lefatsheng ba ja dithoro tse letsatsi le letsatsi.

Maemo a bosa le mafelo a a farologaneng a a thata gore g ka jalwa maungo a ntseng jang mo polaseng, maungo a mangwe a rata a bosa jo bothitho fa a mangwe a tlhoka boswa jo bo tse dingwe gore a kgone go gola sentle. Maungo a a farologaneng a nang le motjheso o a siametseng go a gola. Maungo a a ratang boswa jo bo bothitho, maungo a a jaaka dinamune, dipanana le di-mango a tlhoka boswa jo bothito thata mme a ka kgona go gola fela mo mafelong a mo dikgaolong tsa borethe. Maungo a jaaka diapole le di-strawberry a tlhoka boswa boswa jo tsididi gore a kgone go gola boswa jo feteletseng jaaka go tonya go go boima bo ka bolaya maungo a le mantsi.

Go ja maungo a a farologaneng 'tsatsi le letsatsi go ka thusa go fokotsa malwetse a mantsi le go tokafatsa boitekanelo ka kakaretso. Seabe sa maungo mo boitekanelong jwa motho, a naya dikotla tse di botlhokwa, maungo a na le di-vitamin-e tse di jaaka C le A, le di-mineral-e tse di jaaka potassium le tse di botlhokwa mo a thusa go laola bokete. Maungo a na le di-calory di le dinnye mme a na le e ntse e go dirang gore o kgore ka nako e telele e e thusang go laola bokete.

Maungo ke tsone dilo tse di dirileng madi a mantsi go gaisa mo go tsa temothuo, a a neng a romelwa kwa ntle. Aforika Borwa e romela maungo a fresh e kwa dinageng tse dingwe go akaretsa ditšhaba tsa Europe, United Kingdom le ma-Russia go thapa batho ba le bantsi lefapha leno le na le seabe se se botlhokwa mo go thapiseng batho ka lena le maemo a a farologaneng a ditiro. Mo godimo ga go thapa batho ba ba direlang mo dipolaseng le kwa mafelong a go pakiwang dithoto, lefapha leno le tshegetsa ditiro tse dingwe tse di amanang le temothuo, dipego tse dingwe di bontsha gore mo e ka nnang thirty-nine percent ya maungo otlhe a Aforika Borwa a dirwa mo ditheong tsa go dira maungo lefapha la nngwe le le tlhamaletseng mefuta e e tlhamaletseng mo ikonoming ya maungo e akaretsa maungo a .

Merogo e naya dibithamini tse di botlhokwa jaaka A, C le K mmogo le di-mineral-e tse di jaaka potassium le tse di botlhokwa mo mmeleng. E na le tlhale, merogo e na le tlhale e ntsi e e thusang tshilo ya dijo, e fokotsa cholestrol mme ebile e thusa go laola le tswina ya madi e na le antioxidant, merogo e mengwe e na le di tse di sireletsang mmele mo tshenyego ya disele ka jalo go fokotsa diphatsa tsa malwetse a a sa foleng jaaka kankere le bolwetse jwa pelo.

Merogo ke dijo tse di tswang mo dimeleng mme di jega gantsi di sa akarediwe, maungo, dipeo le dithoro. E ka nna matlhare, ditlhogo, medi, dithito kgotsa dimela dimela tse di farologaneng. Merogo e na le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng boitekanelo le go sireletsa mmele mo malwetsing a mantsi merogo e tletse dibithamini le di-mineral-e tse di jaaka C le A mmogo le potassium. Tlhale e thusa mo tshireletsong ya mmele le mo go sedileng ga dijo gape e thusa go thibela malwetse a mala le go ikokobetsa cholesterol mo mading.

Batho bangwe ba rata go nwa rooibos go na le go nwa mofuta e mengwe ya tee ka ntlha ya mabaka a latelang, rooibos ga e na caffeine e e farologaneng le tee e ntsho le tee e tala, se se raya gore e siametse batho ba ba batlang go fokotsa kgotsa go tlogela caffeine, e siametse thata go nna seno sa maitseboa ka gonne ga e kgoreletsi boroko, e ka nowa gape ke bana le basadi ba ba imileng rooibos e na le tatso e monate e e tshwanang le fa le monate mme e ga e na tatso ee bogale e mo diteeng tse dingwe.

Fa re tlala mo merogong re itse morogo wa dinawa, ke morogo wa setso o e leng goreng bontsi jwa rona re a o ja.

Dipanana le diapole di a farologana thata. Dipanana di apara kwa mafelong a mogote le a a bongola fa diapole tsone di rata serame bogolo jang ka setlha sa mariga. Diapole di apara thata kwa mafelong a go leng serame thata mme di batla serame ka nako ya mariga go kgona go ungwa. Go jala diapole o dirisa peo go ka tseya ya dingwaga di le dintsi le fa o ka kgona go tlhopha mofuta o sa tshwaneng le wa motsadi. Go tlhopha setlhare se se godileng go botoka ka gonne se ungwa ka bonako ebile diungwa tsa sone di nna le boleng jo bo kwa godimo. Dipanana ga di tswe mo ditlhareng di tswe mo ditlhareng tse di dirilweng ka ya banana. Dipanana di na le peo e e sa ungweng ka jalo go ka jala mofuta o mongwe wa banana o o nang le peo.

Fa o roba ditamati, o tshwanetse go di roba fa di ntse di le . Ditamati tse di badilweng di tshwanetse go rojwa ka go tshwara ka letsogo kgotsa ka go dirisa setso, ditamati di dirwa jwa fa di ntse di le bo le boima. Fa ditamati di setse di bodile, o ka di roba ka letsogo o jala ditamati ka go dirisa peo ya tsone mme peo eo e ka jala mo tsa go jala kgotsa mo mmung o lokileng. Fa di sena go mela di ka jalwa gape mo lefelong la tsone la bofelo, ditamati di atlega sentle mo mmung o o tswang metsi sentle, o o nnang le boleng tsa di tlholego le boima jo bo lekanyeditsweng.

Peo ya rooibos e jwa go kgobokanya mmu o fa godimo go pota semela sa rooibos ka ge re kgole tlhakole, peo e jalwa mo diphetong tsa peo magareng ga Tlhakole le Mopitlwe. Morago ga dikgwedi dikgwedi di sekae fa go nna le dipula tsa mariga ditlhabolwana di tsengwa mo masimong a tlholegileng. Go tsaya dikgwedi di ka nna eighteen pele ga rooibos e ka kotula lekgetlho la ntlha. Dingwaga tse di latelang rooibos e kotulwa go tloga ka Ferikgong go ya go Moranang, dikalana di segwa thirty go ya go fifty centimeters go tloga fa fatshe mme di fofele ka ditlhaka, ditlhaka di isiwa kwa lefelong la go e baakanyetsa kwa di segelwang boleele jo bo sa lekaneng morago ga moo rooibos e segileng e phatlhaladiwa go e bula go leka ditsela tse di botlhokwa tsa go nwa tee.

Rooibos e na le e thibelang go fetola e e thusang go fokotsa kgatelelo ya madi, go nwa tee ya rooibos letsatsi le letsatsi go kgona go tokafatsa boemo jwa cholesterol e e siameng le go fokotsa boemo jwa cholesterol e sa siamang. Dikotla tsa yone tsa antioxidant di thusa go lwantsha inflammation e e ka bakang malwetse a pelo, rooibos e na le antioxidant e bidiwang e e kgonang go sireletsa mmele mo disenying tse di ka baka kankere le bolwetse jwa pelo. Dithuto di bontshitse fa rooibos e ka thusa go thibela kankere ka go lwantsha megare e senyang DNA ya disele.